Sele zizinintsi iingozi ezenzekileyo apho abantu basinde khona, nalapho abantu baye bangasindi khona. Abasindileyo ke bebefake iibhanti zokhuseleko. Noko ingozi asikwazi uyilungiselela, kodwa siyakwazi ukulungiselela into yokokubana ithi naxa isenzeka sikhuseleke ngokuba sifake ibhanti lokhuseleko. Ndicela ufake ibhanti lokhuseleko mhlobo wam.

Ukuqhuba komntu ongenalayisensi akukho semthethweni. Ukanti kungathi naxa kusenzeka ingozi amapolisa angakwazi ukumnceda. Angakwazi ukumbopha apho kuba uqhuba ngokungekho semthethweni. Nongokuba noba loo ngozi ibingeyompazamo yakhe uza kubanjwa ngokuba eqhube engekho semthethweni. Ukanti nee-inshorensi azinokwazi ukuncedisa loo moto kuba ibiqhutywa ngumntu ongenalayisensi. Loo nto ingenza ukuba loo ngozi ibonakale ingathi kuba umntu ebengenalayisensi.

Ndingathanda into yokokubana kuphucuke izitulo ezi kuhlaliwa kuzo. Sibe nazo neendawo zokungqengqa. Sikwazi nokuba sibe negumbi langasese. Sibe nako nezinto zokutya ngelo xesha sihamba ngalo.

Ukuze abaqhubi beebhayisekile bakhuseleke endleleni, urhulumente angancedisa ukuba akhe umgaqo ngendlela yokuba kubekho indlela yeemoto nendlela yebhayisekile zingahambi kwindlela enye.

Unobangela wokuba abantu boyike ukukhwela inqwelomoya, kukuba abanye bayazoyika izinto eziphezulu. Inqwelomoya ihambela emoyeni phezulu, loo nto ingabenza abantu bamelwe yintliziyo okanye babe nesifo esithile esibonakalisa uloyiko lwezinto eziphezulu. Abanye boyika ungquzulwano lweenqwelo moya olunothi lwenzeke kuba bakhe babone kumabonakude kusenzeka ungquzulwano lweenqwelomoya okanye ukuwa kwenqwelomoya. Into leyo engazange yashiya mntu osindayo.

Ndiyaluqonda uloyiko lwakho kodwa ndiyakuqinisekisa into yokokubana ukhuselekile. Umqhubi wenqwelomoya uqeqeshiwe ngokufaneleyo, kwaye unamava eminyaka ewenza lo msebenzi. Sinabaqhubi ababini abahleliyo abenzela into yokokubana xa ediniwa omnye bathathelele. Sinabo nabaphathintlalo balapha kwinqwelomoya ukuqinisekisa into yokokubana uhambo lwethu sizifumana zonke izinto esizifunayo. Okunye yinto yokokubana sineebhanti lokhuseleko lokuqinisekisa ukuba akho nto imbi yehlayo.

Le ndlela ingaluphucula uhambo lwabantu kwizixeko zethu ngohlobo lokokubana lungabancedisa bakhawuleze bafike emisebenzini kwakusasa. Bakhawuleze xa kukho into engxamisekileyo ngexesha elingxamisekileyo umntu akwazi ukufumana lo loliwe umkhawulezese umse kuloo ndawo. Loo nto iyancedisa nokokubana kungahlali kwisitopu kungekho loliwe, kuba bayakhawuleza ukubuya xa bekhawuleza ukuhamba. Loo nto iyancedisa.

Into enokwenziwa kuba abantu abahlala kwezi lokitshi mabaqhubeke babe nezinto abazakhayo ezinika umdla. Babe nemidlalo, babe nemiboniso bhanyabhanya ukuze abantu baqhubeke bandwendwele eli lizwe, bangaphelelwa ngumdla.

Xa uphuma yima utshintshe ngaphambi kokuba uwele umgwaqo. Jonga kwesokundla, ujonge kwesokunene, akukho nto izayo? Jonga futhi kwesokundla, uwele ke ngoku uleqe. Uwelile ke ngoku umgaqo.